Ngicabanga ukuthi amalunga omndeni angase azizwe engakhululekile ekuqaleni uma exoxa ngezinhlelo zomngcwabo kodwa uma ngibachazela kahle, bangakwazi ukuqonda ukubaluleka kokuba nohlelo lomshwalensi womngcwabo. Enye insilela engase ibe khona, ukwesaba noma ukukholelwa ukuthi ukukhuluma ngomgcwabo kubiza ukufa kodwa ngingaqala ngixoxe ngendlela ethambile, ngikhuluma ngezindlela zokuhlela ikusasa bese ngiveza ukuthi kufaka imali kuhlelo lomngcwabo kuwusizo olukhulu emndenini.

Bengizizwa ngixakekile kodwa nginethemba lokuthi izosiza ngesikhathi esinzima. Izimali zonyaka ngizithola zibiza kakhulu uma kusebenza inzalo enkulu. Ngicabanga ukuthi ingaba usizo uma ingasetshenziswa kahle, kodwa angizozama ukuyigwema uma kungenzeka ngoba ikwenza utshale imali ongakayitholi. Ngiyayithatha njengendlela yesikhashana, hhayi isixazululo sesikhathi eside.

Ngingamuthumela imali ngohlelo lwe-mobile money njenge e-Wallet noma i-Send iMali, loku kulula ngoba akadingi ukuba nebhange. UMapaseka angayithola imali esebenzisa ifoni yakhe noma aye esitolo esiseduze ayikhiphe. Lolu hlobo lwendlela lusebenza kahle ezindaweni zasemakhaya. Angeke ngizame enye indlela ngoba le ndlela iphephile, iyashesha futhi iyasebenza kahle noma yikuphi.

Sicela isivumelwano sokusebenzisa imali engaphezulu kwaleyo esinayo ebhange ngoba sinokukhokha okuningi okongenzelwe futhi sidinga ukuqiniseka ukuthi imisebenzi yethu iyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka. Loku kuzosiza ukuthi sinqobe lezi zikhathi ezinzima.

Yebo, kufanele kube nomkhawulo wokusebenzisa i-overdraft. Lokhu kungasiza amakhasimende ukuba aqaphele ekusentshenzisweni kwemali ekungeyona eyawo, kuphinde kukhuthaze ukuphatha kahle imali nokugwema ukungena ezikweletini ezinzima. Umkhawulo usiza ekufundiseni isibopho nokuzimela kwezezimali, kodwa kufanele kube nokuguquka kuye ngesimo sekhasimende.

Inzuzo zesikhathi eside zokuba nohlelo lomngcwabo zihlanganisa ukuthula kwengqondo ngokwazi ukuthi izindleko zomngcwabo zizonakekelwa. Loku kungasiza umndeni wakho ukuthi ugxile ekudluliseni amazwi okududuza esikhundleni sokukhathazeka ngezimali. Kungase futhi kuvikele umndeni wakho ekuthatheni izikweletu ezingadingekile ngesikhathi esinzima.

Ngakhe ngafaka isimangalo somshwalense ngemuva kokuba imoto yami ibe sengozini. Inqubo yokuqala kwakuwukuthinta umshwalense ngibika izehlakalo, ngabe sengihambisa wonke amadokhumenti adingekayo njengamaphepha amaphoyisa, izithombe kanye nemininingwane yomshayeli wesibili. Inqubo yathatha amasonto amabili kodwa ekugcineni umshwalense wakhokha ukulungiswa kwemoto. Ngajabula ngendlela inqubo eyaphathwa ngayo yize yathatha isikhathi eside.

Yebo, amaplatifomi omakhalekhukhwini enza kube lula ukuthumela imali ezindaweni zasemakhaya. Awudingi ukuya ebhange, udinga kuphela ifoni. Uma lama-platform ebengekho, abantu abaningi bebengahlupheka. Bekungaba nzima ukuthola imali ngesikhathi. Abanye bebengaphoqeleka ukuhamba amabanga amade noma basebenzise izindlela ezingaphephile. Ngako-ke, lezi zinkundla zibalulekile empilweni yanamuhla.